ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ndzi ri wexe hikuva ku tlanga na van'wani vanhu eka inthanete van'wani vanhu loko va hluleka va tima mitlangu ya ha ri ku tlangeni loko ndzi tlanga ndzi ri wexe ndzi kota ku tlanga mitlangu ya mina yi za yi fikelela emakumu.

ya muxaka lowu a ya kahle hikuva vana va fanele ku huma va tlanga na van'wani vanhu loko va tshama va honokele tikhompyutara swi ta endla leswaku va nga swi koti ku ku tshama na vanhu na ku twisisa vumunhu bya vanhu leswi swi nga ta endla leswaku loko se va ta tikuma va ri ka xiyimo xa loko va tikuma va ri handle va nga swi koti kumbe va nga swi tivi ku va ta hanya njhani na vanhu.

ndzi tsakela ngopfu mitlangu ya le handle hikuva ehandle hi laha ndzi kotaka ku endlaka vunghana na vanhu.

ya le ka inthanete leyi ndzi nga bumabumelaka mufana wa malembe ya khume i mitlangu ya ku fana na FIFA hi ku FIFA i i mitlangu leyi yi rhandziwaka hi vafana naswona eka FIFA swa koteka leswaku hi tshama endlwini hi tlanga hi ri swin'we hi nkarhi wun'we hi kota no endla vunghana na van'wanai vafana kuloni.

Khombo ra kona hi loko battery ya foni yi nga ha tirhi kahle hikokwalaho ko tlanga hi selulafoni.

leyi nga na dyondzo exikarhi ku fana na mitlangu leyi dyondzisaka vana xinghezi yi dyondzisaka vana maths kumbe ku dyondzisa vana ku hlayela tinambara.

Mitlangu ya ku gembula ndzi tiva Hollywood laha ndzi chelaka mali ndzi tlanga ndzi vhumba tinambara loko ndzi va ndzi vhumbile yona nambara ndzi kuma mali loko ndzi nga vhumbhanga yona a ndzi yi kumi mali.

Mina ndzi rhandza ntlangu lowu va wu vitanaka leswaku i call of ka call of loyi a nga ta va a dlayile vanhu vo tala hi yena muwini wa kona.

Ina ya koka rinoko swinene naswona yi endla leswaku game yi tsakisa yi endla na leswaku n'wana a nga borheki a tlanga a tsakile naswona a nga khomiwi ni hi vurhongo.

Xo sungula lexi a fanela ku xi endla a ti lulamiseli swiambalo swo ya tlanga hi swona a chela mati endzeni ka leswaku loko a khomiwa hi torha loko a ri karhi a tlanga a ta kota ku nwa mona.

Rimbewu leri tlangaka ngopfu hi timawuri i rimbewu ra vaxinuna naswona eka ntlangu wa timawuri hi kuma dyondzo ya leswaku loyi a nga muhluri hi loyi wo sungula.

Mitlangu ya manguva lawa dyondzo ka ha ri hava kambe eka mitlangu ya khale a ku ri na dyondzo yikulu swinene dyondzo ya ku fana na ku hanya na vanhu kahle ku khoma vanhu kahle na ku va hi rhandzana kambe eka mitlangu ya sweswi ko va mitlangu ya ku fambisa nkarhi ntsena.

Ntsheketo lowu ndzi nga tshama ndzi garingeteliwa hi kokwani a ku ri ntsheketo wa vhimba mikwama lowu a wu vulavula hi vana lava a va ya nhoveni va ya matsengeleni laha vana va nga fika va kumiwa hi vhimba mikwama a va chela ndzeni ka nkwama wa yena laha a nga famba na vona eka ntsheketo lowu ndzi kumile dyondzo ya leswaku swi na khombo ku tlangela enhoveni hikuva a hi swi tivi ku nga va ku ri na yini enhoveni swa endleka ku ri na nchumu wa ku fana na vhimba mikwama lowu wu nga ta rhwala vana wu famba na na vona.

Tsaka swinene xitori lexi a xi ni tsakisa swinene a ku ri xitori lexi a va ni garingetela xona ku nga xitori xa n'wampfundla na n'wanghala.

Muravarava, muravarava i ntlangu lowu a wu tlangiwa hi maribye kumbe minchumu yo karhi mina a ndzi ta va na munchumu lowu wu nga na muhlovo wa wona loyi ndzi tlangaku na yena u ta va na nchumu lowu wu nga na muhlovo wo hambana na wa mina. Miravarava a wu tlangiwa so a ndzi ta rhanga ndzi tlanga ivi yena a tlanga mina ndzi ta ba ntsena loko maribye ya mina ya koti ku va ka layeni ya ri yanharhu na yena u ta ba loko maribye ya yena ya va ya ri ka layeni ya ri yanharhu loko mina ni ba a ndzi ta fanela ku teka ribye ra yena ndzi ri va ra mina ndzi teka ribye ra ye ri va ra mina sweswo sweswo ku kondza ndzi ku kondza a za a sala a nga ri na maribye kumbe a nga ha swi koti ku fambisa maribye ya yena.

Ntlangu wa ncuva i ntlangu lowu a wu tlangiwa hi maribye lama a ma cheliwa ndzeni ka swigodyana. Ntlangu wa ncuva a wu tlangiwa hi loko ndzi kha ndzi teka maribye kha ndzi ma fambisa ku kondza ku fika laha ndzi ma chelaku matala endhawu yin'we ntlangu lowu wu hi dyondzisa leswaku ndzi kota ku fukamela kumbe ku furheka leswi nga swa mina ndzi ta kota ku swi tirhisa kumbe ku swi teka hi nkarhi wo karhi kumbe wu yi dyondzisa ku vekisa laha ndzi kotaka ku swi teka swi wa swa mina hi nkarhi wo karhi.

Loko ndzi ri kokwani vatukulu va mina va kombela leswaku ndzi va byela ntsheketo ndzi nga va byela ntsheketo wa vhimba mikwama, ntsheketo lowu wu na dyondzo swinene ntsheketo lowu wu nga va dyondzisa ku papalata ku fambela kumbe ku huhwela enhoveni hikuva ku huhwela enhoveni swi na khombo swinene naswona a va hlayisekanga loko va ri enhoveni.

Maendlelo lawa ya dyondzisa vana leswaku va kula kahle va tlhela va va na vuxiyaxiya loko va ri karhi va kula.

Ndzi tsakisiwa hi xivuriso lexinge mhuti yi biwa ya ha ri na mahika leswi swi vulaka leswaku nchumu wu endliwa nkarhi wa ha pfumela.

nga na vutihlamuleri byo hlayisa mintsheketo ya Xitsonga hi hina tanihi vantshwa hi hina tanihi vatswari hi hina tanihi vatsari va tibuku vatsari va tibuku va fanele ku tsala hi mintsheketo ya Xitsonga leswaku ya kota ku dyondzisiwa eswikolweni yi ta kota ku dyondzisa vana leswaku va nga yi rivali mali mintsheketo ya Xitsonga naswona va kula va ri karhi va yi tiva hi tindlela leti swi ta endla leswaku mitsheketo ya Xitsonga ya nga lovi.